Mananeo a boikanyegi le dituelo mo ditirisong tsa go reka mo inthanete a thusa go boloka madi ka go naya cash back-e, diphokoletso kgotsa dintlha tsa go reka mo nakong e e tlang. Di kgothaletsa bareki go nna ba reka ka App-e mme di ka dira gore go reka go nne monate le go reka ka tlhwatlhwa e e kwa tlase, dithulaganyo tseno gape di thusa badirisi go bona dilo tse dišwa le go ikutlwa ba le botlhokwa.

Bana ba sekolo ba tshwanetse go rutwa go lemoga dikgang tse di seng boammaaruri ka go tlhola gore di tswa kae, go batla bosupi le go botsa gore a tshedimosetso eo e a utlwala. Gape ba tshwanetse go ithuta botlhokwa jwa go sa abelane dikgang tse di sa netefadiwang go thibela go anamisa tshedimosetso e e senang boammaaruri. Go ruta bokgoni jwa go akanya ka kelotlhoko go ba thusa go nna baagi ba digital-e ba ba nang le maikarabelo.

AI e ka thusa go boloka pabalesego mo ditlhaeletsanong tsa megala ka go lemoga ka bonako le go tsibogela diphoso tsa network-e kgotsa matshosetsi a tshireletso. Tota le fa go dirisiwa dithekenoloji tse di raraneng tsa tshedimosetso, e kgona go ela tlhoko di diriswa ka nako ya mmatota go bolelela pele go palelwa pele ga go diragala le go fokotsa diphoso tsa batho. Seno se dira gore ditiro di nne di babalesegile ebile di akanyega.

Ke rata ditiriso tsa go romela melaetsa ka gonne di boloka nako ebile di ntetla go araba fa go siametse. Le fa go ntse jalo go leletsa batho mogala go utlwa'la go le ga motho ka nama ebile go utlwa'la sentle segolobogolo fa go na le metlotlo e e botlhokwa kgotsa e amang maikutlo, bobedi bo na le lefelo la jono go ikaegile ka seemo.

Ke akanya gore di-smart phone-u di dirile gore puisano fa gare ga dikokomane e nne botoka ka gonne di dira gore batho ba nne ba golagane motlhofo ka go leletsa batho mogala, go romela melaetsa le go tlotla ka video. Le fa go ntse jalo ka nako tse dingwe di ka dira gore go nne le diphatlha fa batho ba ba godileng le ba ba potlana ba rata ditsela tse di farologaneng tsa go buisana, ka kakaretso di-smart phone-u di naya ditšhono tse dintsi tsa go abelana le go ithuta mo go yo mongwe.

Ga ke rate dipapatso tse di tlhagelelang ka tshoganyetso mme di kgoreletsa se ke se dirang, tse di tshwanang le di-video tse di tletseng mo screen-ing kgotsa medumo e e tshamekang ka go itirisa. Dipapatso tseno di a nthiba tsebe ebile di a tena ka gonne di dira gore ke seke ka tlhoma mogopolo le go fokotsa lobelo lwa epe, ke rata dipapatso tse di sa tseneleleng thata tse di tshwanang le di-banner-a kgotsa di-video tse o sa di tlhokeng.

Ka dinako tse dingwe ditiriso tsa go romela melaetsa ka founu di ka go kgoba marapo ka gonne melaetsa e direga kgotsa ga e tlhaloganngwe sentle kwa ntle ga segalo le puo ya mmele, go leletsa mongwe go utlwala go le ga motho ka namana ebile go utlwala sentle, segolobogolo mo dipuong tsa botlhokwa. Mo metlotlong ya setlhopha kgotsa ya lelapa go romela melaetsa ka founu go dira gore mongwe le mongwe a kgone go tsenela bonolo. Mme gape go ka baka tlhakatlhakano kgotsa go foswa ga melaetsa fa batho ba le bantsi ba bua ka nako e le nngwe, difounu di thusa go boloka dilo di rulagantswe mme ga se ka metlha di siametseng mongwe le mongwe.

Dipapatso tse di lemogang bokao di ka thusa ka go bontsha dikumo tse di maleba mme gape di tsosa matshwenyego a magolo a sephiri ka ntlha ya go latedisa boitshwaro jwa mo inthaneteng ka metlha. Pokelelo ena e tswelang pele ya data, e bua gore tlhagisolesedi ya badirisi e ntse e seka-sekwa, eo lebakeng la batho ka bongwe e ka susumetsang dikgetho le go tsosa dipotso ka tshireletso ya data.